Iyo ditlhwatlhwa tsa data di kwa godimo dimo-dimo mo e leng gore go na le batho ba ba e leng gore ga ba kgone go e afford-a ke raya yone data eo ga ba kgone go e fitlhelela di kwa godimo dimo-dimo-dimo-dimo go feta ka mokgwa o ne di le ka teng ga go sana le motho yo o sa berekeng o a kgonang go di fitlhelela go di fitlhelela gantsi ke batho ba ba dirang ga ke bone botlhokwa ba tiro foo ga ke bo bone kana di kwa dimo-dimo kwa di kwa magoletseng.

Hundred gig nka e thabela e le tota ge e re di one tsa kgwedi e tsene data hundred gig e tsene mme yo tšhaya gape ka kgwedi ga e fela ya re mafelo a kgwedi e re di thirty one ya fela mme ka mmamoso o teng ke a itse gore ka di one gape data gig ya tsena fela le yalo le yalo.

Ha ke bone five gig ye we e tla tsoga e changile matshelo a rona e le ruri, ga ke bone, ke bona e kete e tla oketsa mathata a leng teng a di network-e tse re tshelang le tsona mo ga e yo so seo sa gore e tlo tokafatsa e tla irang e tla irang ga e yo le thekenoloji ya teng eo ke bona e le yone e bile e sentseng dilo tsotlhe ne go le botoka ge nne re sa itse le gore ga te network-e or data eng eng le gole botoka, yanong yo ka re le bana ba sekolo ga e se re kry-e tshwanelo ya rona ya data re santsane re šhenne meno.

Tsala ya me, ke a go bona gore o rekile mogala o montšhwa ke rata go tlhalosetsa ka ga di-network-e tse di farologaneng mme tota ke nagana gore network-e ya MTN e ka nna botoka ka ntlha ya gore e na le data e siameng tota o kgona go reka hundred gig per night ya bosigo hundred gig ya motshegare mme o kgona go bua le meloko le metswalle ya gago, ke bona e leng yone gore e ka tshwanela gore o e berekise go ya go ile.